Umqombothi utshwala besiZulu obumunandi kakhulu, bubusisa inyunyana ngenjabulo nokuzala, bumnandi kakhulu. Ukuthi futhi abulimazi bumnandi ngoba benziwe ngento yesiZulu nento eyamakhambi.

Umdanso wesizwe uveza kanjani umlando emagugwini? Uyakwazi ukusikhombisa ukuthi imidanso yakudala yayimnandi kanjani, uma kuyisiko lamaZulu ayasikhombisa usiko lamaZulu ukuthi libaluleke kanjani and ayasigqaja ngesiko lethu .

Umphakathi kumele ubheke kakhulu emasimini awo kulo kudla okutshalwayo, ngoba kubalulekile futhi kunomnotho. Inkinga kahulumeni ufuna sithenge lokhu okwasey'tolo ngoba khona ezothola imali skhona sizokukhokhela nale nto ekuthiwa I-VAT.

uUmholi ngingamsekela singaya ukuthi amazise ukuthi kunjani ukuba kulesi sikhundla abekwe kusona amgqugquzele futhi ambonise ukuthi angawenzi amaphutha athile ukuze agcine ehleli .

Imbala nokuhlala kubesembathweni sesiZulu idlulisa kanjani imyalezo noma izincazelo? Iyasivezela ukuthi ubuhlalu empeleni bona busivezela ukuthi, uma ufake into eyobuhlalu uvezela ukuthi wena ungumZulu, uyazigqaja nosiko lakho futhi uyalithanda. Uma-ke usuwenzela umemulo noma umcimbi, kubalulekile ukuthi ufake khona uzowuveza ukuthi wenza into yesintu wenza usiko lakho.

Umndeni owenza njalo, ngingawugqugquzela ukuthi uwenze amasiko kubalulekile. Miningi imindeni esonta kwamanye amabandla engawenzi kodwa-ke ekugcineni igcine ibona izinto zayo y'bheda mese kugcine kumele wenzeke lowo masiko.

Usiko ukuthi uma kunomcimbi kwenziwe lento okubizwa nge-decor, ukuhlobisa etendeni, iyona loyo nto.

Ngosuku lomshado wendabuko, kubalulekile .

Ubuhle wenzela, ukwenzela umemulo ukuthi usuke abazali bekukhulisa bekubongela ukuthi awukwenzanga okubi ukuphula umthetha usayingane nokuthi basuke bekubongela ukuthi ubahloniphile waze wafika kuleso simo. Ububi ukuthi abanye emva kwabo umemulo bay'bona bebadala begcine sebenza izinto ey'bhedayo.

Umphakathi ubambe iqhaza unomthelela omuhle, uyakhombisa emindenini. Imindeni iyabona ukuthi hhayi, cha, umphakathi uyabathanda ngempela ngoba bafika ngokufika ngosuku lokufihla uzobakhalisa.

Ukudla la amadumbe ubhatata iy'nkobe, ujeqe inyama yangaphakathi kukhombisa enkulu inhlonipho sisuke masenze umcimbi noma usiko sikwenza lokho, kuhluke kuhlonipheke kakhulu kukhombisa ukuthi sisabakhumbula laba abadala abangasasekho ababedla lokho kudla, bayajabula nabo ngoba sisuke senza ukudla ababekuthanda .

Ukuthi ayiyale iy'ngane zabo zamantombazane futhi ziy'phathe kahle njengabo nokuthi bafundise ukuthi ekhaya umsebenzi okukhethelekile noma ube umfana noma intombazane bey'fundisa iy'ngane zabo zisasey'ncane.

Cha, akalahlekelwe umncimbi wobukhosi okusuke ukhombisa ukuthi usaqhubeka ezikhathini zasemakhaya ukuthi, hhayi, isaqhubeka le nto eyenziwa kudala ukuhlolwa amantombazane akhethwe.

Ngingahlela ngokuthi ngibazise abafundi ngicale ngabaqhazele ngesfundo engizosifundisa ukuthi sibaluleke kanjani siphatheleni. Ukungazizwa futhi ubandlulelekile uma unombuzo ukhulume.

Uthi ngalunikeza kanjani usizo. Imibuzo engingayibuza ukuthi wenzenjani ukuze ufike kulesi sigaba lesi ofike kusona. Ngingambuza nemibuzo ukuthi usenaye yini umuntu ehlekisana naye usay'phethe yini kahle. Uma engasakwenzanga lokho ngimuyale ukuthi atshele abantu abadala bakubo.